Iintsapho ezininzi kula maxesha siphila kuwo ziye zinzinyelwe kwinto yoba zikwazi ulima ngokwazo kuba imali inqabile, iimeko neemeko emizini yasezilalini ayifani, kweminye imizi akukuhlanga. Noxa umhlaba ukhona, indlela yokwenza imizamo yokufumana indlela yotyala nendlela yovuna ayibikho kuba exesheni elininzi kuhlala kwanabantu abadala ezilalini abengenalo uncedo, abanosapho abahlala kude ezidolophini.

Ndingaqala ngobuza intoba bawafumene phi amaqunube la, bawakhe phi. Umbuzo wam wesibini ungakukuba ukhona kwaba bantwana oye watya na kula maqunube abawaphetheyo. Owesithathu umbuzo kungakuba banalo na ulwazi lwentoba akhona amaqunube angafanelwanga uba ayatyiwa kuba anobungozi. Ngolo hlobo ndizobe ndibafundisa nabo intoba awuvele uthathe nje, ukhe utye ungaqinisekanga intoba ayinabungozi na into oyisa ethunjini.

Ndingaqala ndimcebise into yoba enze isiqiniseko soba indawo azolima kuyo ilingene na intoba akwazi uvuna iimbotyi zakhe kwaye ndimkhumbuze nentoba amanzi soloko funeka asoloko ehlala ekhona ukuze akwazi unkcenkceshela. Kwaye mhlawumbi ndimcebise intoba ze abuze nakwabanye abantu abahlala kwasekuhlaleni abeye bazilima iimbotyi, acele iingcebiso kubo ukwenzela isiqiniseko soba avune into entle.

Ukuze ndifuye iinyosi kungabaluleka ukuba ndibe naso ispeyisi sokwenza loo nto. Kwaye ubusi luyinto ehamba phambili kwizinto ezithengwayo ngabantu ezivenkileni kuba abantu kula maxesha bathanda kakhulu izinto ezisempilweni nezinto ezinophilisa, ubusi buyinto ehamba phambili. Ndingafunda, ndibuzise, ndicele neengcebiso kwabanye abafama abanolwazi lwentoba iinyosi zona ndingaqalisa uzifuya njani, ngantoni, ngamalini nentoba ndingaqala phi?

Mna ndithanda ezikhenkcezisiweyo kuba zinempilo kuba ndiyazi intoba ziye zavunwa, zanqunqwa, zakhenkceziswa ke ngoko. Ezi zisenkonkxeni andinasiqiniseko sentoba zisempilweni na ukogqitha ezi ndizithandayo.

Mna ndicinga ngentoba ekubuyiseni komhlaba makwenzeke ngolu hlobo lentoba abo babe nomhlaba balahlekelweyo ngokungekho semthethweni nentoba boxuthelwa ngelaa xesha kwakusekho ucalucalulo mayibe ngabo ababekwa phambili kwinto yoba babuyiselwe kuba iintsapho zabo zizokwazi ukwenza indlela yophila kuloo mihlaba leyo. Kukho abantu abaninzi abahluphekayo namhlanje ngenxa yoba balahlekelwa kudala kusaphila mhlawumbi nabazali babo okanye oomakhulu nootamkhulu babo. So makuqalwe ngolo hlobo lentoba oyena owalahlekelwa yinto eyayiyeyakhe aqale abuyiselwe, njalo njalo.

Andivumelani nayo mna le into kuba noxa bengenamfundo umsebenzi abawenzayo mninzi kwaye umsebenzi abawenzayo ngumsebenzi onogalelo kwintoba kubekho ukutya okwaneleyo and okwanele isizwe sonke ukuthi sitye. Xa bengekho abantu abalimayo okanye abavuna izilimi, asinokwazi ukwenza nto, akunokwazi intoba amakhaphetshu abe khona nasezivenkileni okanye sikwazi utya ukutya okunempilo kuba umsebenzi wezandla zabo ubaluleke kakhulu.

Kwa intoba imfuyo yakho itye ityiwe ziinambuzane ezincinci, ikhawulezise itshe, ingakhuli, iphinde ke ngoku mhlawumbi ingabonakali isempilweni xa umane uyijonga, zezo mpawu ke ezibonisa uba imfuyo yakho mhlawumbi iyagula. Kwa nentoba mhlawumbi kwezinye izityalo zingatyiwa kwa mhlawumbi ziintaka, njalo njalo. Xa iinyamazana zingazusondela kwa ukusondela, kungadingi intoba uzinqande emfuyweni yakho mhlwawumbi ithetha uba ayikho sempilweni, iyagula.

Kubaluleke kakhulu uba imfuyo iyagonywa ukuze ikwazi intoba iphile kakuhle, ikhule kakuhle, yonke into ihambe kakuhle, ingakusokolisi nawe. Xa ingagonywanga izawugqibela ke ngoku isitya imali empokothweni yakho ukuze uyikhusele ngeli xesha ikhula.

Ndingenza isiqiniseko soba ii-cameras zikhona, i-security ikhona, nam ndinazo izixhobo endinozisebenzisa ukuba kwenzeke intoba kuvele imeko apho ekunofuna uba ndizikhusele nobomi bam. Kunganyanzeleka nentoba nditreyinwe uba zisetyenziswa njani zonke ezo zinto ezo, nentoba ibe khona indawo yobalekela endiyaziyo uba iphephile mhla kwavela loo nto ebangela intoba ndizame ukhusela ubomi bam.

Zikhona izinto endizaziyo ezifana nentoba umntu usenokhetha izinto azisebenzisayo ezisabukhemikhali su kuba ezinye zinalo ugalelo oluyingozi ekutshintsheni lwemozulu. Ndingenza isiqiniseko sentoba ndiyafunda nakwi-intanethi mhlawumbi uba zeziphi izinto mhlawumbi esinozenza ezinokhusela ukulima nemfuyo njalo njalo kule into yenzekayo.

Aqalise kakuhle abe nesineke kuba uba ungxamile isenokwenzeka uba umbona wakhe ungakhuli kakuhle. Futhi umbona yinto ethatha ixesha, yinto ekufanele uba uyihoye, kufaneleke nentoba abe nazo izinto amane ezigalela emboneni wakhe kwintoba ukhuseleke, ungatshi, ungakhawulezi utshe. Ndingamxelela oko.